Izikole kanye nezinhlangano zingashintsha noma zingenza kangcono indlela ezikhangisa ngayo imidlalo emazweni azo, at national level. Kumele iqophelo lemidlalo libe sezingeni elicishe lifanele ncamashi neqophelo lamazwe ngamazwe ukuze kutholakale ithuba lokuthi badlulele phambili abadlali. Okunye ukuhluza abadlali kusale abadlali beqophelo eliphezulu nasezingeni eliphambili ukuze bakwazi ukumelana nabadlali bamanye amazwe. Okokugcina, ukwakha kwezindawo ezihluza amathalente, phecelezi high performance sports facilities.

Yebo, ikhona imidlalo ethile izikole ezingase ziyisebenzisele ukufundisa. Imidlalo efana nebhola lomnqankiswano, i-netball, umlabalaba i-chess nebhola lomphebezo i-tennis, ukubala lezi kuphela. Ngikhethe le midlalo ngoba isebenzisa ubuhlakani bengqondo kakhulu.

Ngingamchazela ngokubaluleka kokugcina umzimba wondlekile futhi usebenza. Ingane uma ikhula iyakudinga ukuthatha ikhefu ezifundweni zayo bese idlala umdlalo ewukhonzile. Loko kwenza ingane igxile nasezifundweni kanye nasemaphupheni wekusasa layo. Kokunye ingane ingagcina idlala lowo mdlalo ukumela ilizwe lethu kuma-olimpiki, olympics.

Imidlalo ye-inthanethi, online gaming, nayo ibalulekile ngoba isebenzisa ikhono lezandla kanye nengqondo ngokufanayo. Kodwa okumele kuqashelwe ukuthi umdlalo we-inthanethi ube nesikhathi esingeqile amahora athile futhi kubekwe nomthetho oqinile ukufeza lokho. Othisha kumele baqinisekise ukuthi kunebhalansi, balance, kuyoyonke imidlalo ekhona.

Inkundla yamaphupho ami kufanele ibe nobuchwepheshe besimanje manje obusezingeni eliphezulu olufana nokusetshenziswa ubuso, facial recognition, ukungena enkundleni kunokuthi ngiphathe ithikithi. Futhi uma ngithenga iziphuzo noma ukudla ngikwazi ukusebenzisa umakhala ekhukhwini wami ukukhokha. Okokugcina, ukusetshenziswa kwe-Wi-Fi ngizokwazi ukuxhumana nabangani kanye nabomndeni abangakwazanga ukufika lapha enkundleni.

Izimpi zombango zendawo ziletha ukungazwani nokuhlukana ngokombono emphakathini. Sake saba nawo umdlalo wokubuyisana endaweni yangakithi. Umphakathi waphuma wonke uzoxhasa le midlalo kuncintisana izikole zendawo. Imithetho eyayibekiwe ukuthi, ilunga lomphakathi ngalinye lingaphathi izikhali zendabuko futhi lingagqoki izikipa zepolotiki. Kwaba usuku oluhle olunempumelelo kakhulu, nabathengisayo bathola inzuzo enkulu. Yonke imithetho eyayibekiwe yahlonishwa ukuze lo suku lube yimpumelelo.

Iqembu labafundi lingazilungiselela ngokomqondo ukuthi kufanele baziphathe kahle ngaso sonke isikhathi, futhi babonise inhlonipho ngokulandela yonke imithetho ebekiwe kulelo zwe abavakashele kulo. Ulimi olukhulunywayo kungaba elesiNgesi, English, ukuze wonke umuntu azizwe amukelekile. Ukuvunula ngobusuku bedina kungaba kuhle kakhulu uma kunethuba lokucula kusinwe esiteji, nakho lokho kungenza indumezulu kushiye umgubho wamasiko usezingeni lokubonwa ngamanye amazwe.